Indlela isinxibo sale mihla esinefuthe ngalo kwisinxibo sesiNtu soomama abangamaXhosa, ixesha langoku isinxibo sesiXhosa sihle kakhulu futhi sinesitayile esithile. Oomama abangamaXhosa besiNtu, ewe nazo sihle ngexesha labo kodwa kwixesha langoku asisisekho sihle ngaloo ndlela ngoba ngoku kuye kufakelelwe izinto ezenza ukuba isinxibo sesiNtu sibe sihle ngendlela ebonwa ngumntu wonke, sikwazi noba sisetyenziswe nasekushadiseni umntu.

Indima kamama kusapho yenza ukuba usapho luzinze, umama ngumntu ofundisayo ukuba abantwana mabaziphathe kanjani xa bekhula. Umama ngumntu owondlayo abantwana, umama ngumntu obaphekelayo, umama ngumntu oqinisekayo ukuba abantwana bahlanjelwe impahla futhi bayakwazi ukuzihlamba ezo mpahla zabo. Umama ngumntu okwaziyo ukuba abafundise abantwana ukuba kufanele umntana athi xa egqiba ukutya ahlamba izitya, ahlamba lapho ebetyala khona. Umama uyindima enkulu kakhulu kusapho ngoba nguye ofundisa umntwana izinto ezininzi.

Into esiyenzayo xa silungiselela umngcwabo silusapho ekhaya siqale sixhele inkomo. Le nkomo leyo ke ixhelwa ngokuba kuhlonitshwa umfi. Emva koko kuye kuphekwe ke ukutya okuhlukeneyo, umngqusho, irayisi. Emva koko kuye kubekho nenyama yenkukhu ukuze abantu bangayityiyo inyama yenkomo bakwazi ukuba batye loo nyama yenkuku. Kuphinde futhi senze iisaladi ezohlukeneyo. Senze ezo saladi kubekho neee-juice, yonke nje into ezokwanelisa abantu abaze emngcwabeni.

Into endingathanda ukuba itshintshwe kukuthi xa kunesiko kuhanjwe ngeenyawo. Ndingathanda ukuba loo nto leyo itshintshwe kakhulu. Kuthi noba kukho ntoni kufanele kuhanjwe ngenyawo kunganxitywa zihlangu, yinto endingathanda uba itshintshwe leyo. Enye futhi yinto yokuba kufanele ibe ngamantombazana athi xa kuluke umfana ibe ngawo asa ukutya ethontweni, futhi ibe ngawo okufanele akhe inxopho leyo ekufanele ingene kuloo ndlu leyo izohlala abakhwetha. Zizinto endingathanda zitshintshwe nje ezo.

Izizathu ezibangela ukuba bacinge ngale ndlela kukuba ulutsha lwanamhlanje alihloniphe vele abantu abadala, alunayo ingxaki uba kwaza kwathini. Kuyoze kuthi kwenziwa isiko abantwana abangamantombazana ubathole benxibe ibhulukhwe bonke. Kodwa ngexesha kudala wonke umntu oyintombazana olibhinqa kwakufanele anxibe iskeyiti. Uyofumanisa ukuba kuthi xa kwenziwe isiko ubone umntu enxibe izinto eziveza amathanga, eziveza isisu okanye baye bangalihambi nokuya kwelo siko. Uba ngajonga kwenziwa isiko, umntu angaphumeleli angayi lapho kwenziwa khona elo siko.

Ewe, bavumelekile abantu abangasondelelananga nomkhwetha ukuba bayo ndwendwela esuthwini ngoba abanye baya benolwazi. Uba ngajonga umntu wakhona esuka esuthwini, uyazi ukuba izinto zenziwa njani esuthwini. Kwaye njengendoda yelali ufuna ukubona ukuba kwenziwe njani kulo osesuthwini okanye anganceda phi lapho ekudingeka khona uncedo esuthwini.